Kubalulekile umntu azisikele ixesha nokuba yiyure enye azothi adlale imidlalo yeevidiyo. Emva koko elinye ixesha leli azolisebenzisa emisebenzini yesikolo.

Esi siganeko salimanyanisa ilizwe laseMzantsi Afrika ngokuthi zonke iintlanga zadibana zabo moya mnye kungekho chuku kungekho milo futhi kwakulixesha uNelson Mandela wayesengumongameli welizwe.

Umdlali uChristiano Ronaldo ngoyena mdlali ubalaseleyo kungokuba kwimbali yebhola ekhatywayo ngoyena mdlali unamanqaku aphezulu futhi uzikhathalele empilweni kwaye uzimisele.

Imidlalo idlala indima enkulu ekuncediseni abantu bahle emizimbeni, kaloku umntu odlala imidlalo uye ajonge nezinto azityayo akatyi yonke into.

Ndithanda umdlalo wevidiyo ekuthiwa nguFIFA xa ebizwa, isizathu ndimthanda uFIFA undifundisa iindlela zokudlala ibhola neendlela ekufuneke ndiziphathe ngayo ebaleni.

Iqela lomdlalo leze-athletics ekuthiwa yiTrack and Field lilo eliphumelele iimbasa zeegolide ngaphezulu kwamanye eMzantsi Afrika.

Ezemidlalo zinceda ingqondo zolutsha zihlale zidlamkile. Okwesibini, zinceda ukunika ulutsha amandla. Okwesithathu, zinceda ulutsha ukuthi lusinde nakwizifo zamathambo.

Iitumente zemidlalo yehlabathi eyasingathwa eMzantsi Afrika yiFIFA World Cup ngonyaka ka-twenty ten, yi-Rugby World Cup ngonyaka ka-nineteen ninety-five kunye ne-Cricket World Cup ngonyaka ka-two thousand and three.

Umdlalo wombhoxo kwilizwe laseMzantsi Afrika ngoyena umanyanisa iintlanga zelizwe yiyo loo nto abadlali bombhoxo baseMzantsi Afrika bezimisela xa bedlala umdlalo wombhoxo kwaye ulutsha lwaseMzantsi Afrika luqeqeshwa luselula.

Amagqala kufuneka alolonge abadlali abadlala kumbindi ababedlala kuwo. Loo nto iyawuthi incede abadlali babe namava.

Agalisebenzisa ngokuthi afunde nokwazi ukukhokela abantu ecaweni umhlawumbi okanye ekuhlaleni. Loo nto iyowuthi incede amava akhe obomi.

Ndithanda umdlalo weFIFA kuba undifundisa lubanzi ngebhola ekhatywayo.

Loo nto kaloku yile ibenza abantwana abamnyama basezilalini bangakhuthazeki ukudlala lo mdlalo kuba kaloku nabo bayabona lo mdlalo awukhathalelekanga ezilalini kwaye urhulumente naye akathathi nxaxheba akhuthaze abantwana abantsundu ezilalini ngalo mdlalo.

Umntwana kaloku uye asinde nakububi obenzeka ezitalatweni kuba uhleli endlini udlala umdlalo wakhe weevidiyo. Okwesibini, umntwana kaloku uye aphephe nakufunda izinto ezifana nokutshaya nokusela utywala kuba ehleli endlini edlala ividiyo yakhe.

Ndingathanda kubekho umdlalo webhola ekhatywayo. Okwesibini, kubekho umdlalo we-athletics apho abantwana bazothi babaleke khona bazilolonge amajoni omzimba. Okwesithathu, ndingathanda kubekho umdlalo we-chess apho abantwana bazofundiswa khona ukusebenzisa iingqondo zabo.